Ndicinga okokubana lo msebenzi uyonwabisa ngoba mna ndingumntu othanda ukwenza izinto ezintsha. So, njengomntu ongazange wayenza le nto, ndiziva ndingakonwabela ukuwenza lo msebenzi.

Andinalwazi lungako ngomdlalo we-cricket, koko nemithetho yakhona andiyazi kakuhle. Loo nto leyo ithetha ukuba andinayo impendulo yalo mbuzo echanekileyo.

Imidlalo yebhodi iyayiqeqesha ingqondo. Kuthi qatha kum imidlalo enjengamakhasi, njengomlabalaba.

Ndicinga ukuba mayingathathwa njengemidlalo yamanyani, kuba aba bantu suke bengadlali manyani ngokwemizimba yabo, suke bengekho ebaleni mhlawumbe. Bayidlala ngokweintanethi, so loo nto ichaza ubana loo mntu akekho ngale ndlela adlala ngayo phaya emdlalweni.

Ndiyabulisa kubaphulaphuli besikhululo. Ukuba ungumhlali wengingqi yaseKupholeni, unomdla wokudlala ibhola yombhoxo, uyamenywa ukuba ukhawuleze unxulumane noMiss, noMs, noMr Mabhonga, noMnumzana uMabhonga, kule number ilandelayo three three three, four four four, eight five.

Kwindawo endihlala kuyo azikho kangako iindawo ezinjalo, ngaphandle ke kwe-mall ekhona. Yi-mall kuthi indawo esonwabisayo nelungileyo kwindawo endihlala kuyo.

Ndingathi ngabafana bamagwijo kuba ndiyabazi ukuba bayawathanda futhi ngathi bafumana umdlandla wokudlala xa bethe bawacula.

Kwakhiwa iihotela ezininzi, ezathi zenza amuthuba omsebenzi amaninzi. Kwakhiwa even imigwaqo, naleyo yenza, yavula imisebenzi ye-construction emininzi. Zininzi izinto ezenziwayo neendawo zokundwendwela zaimphruva ukuze abantu, zalungiswa ukuze abantu abandwendweleyo bakwazi ukuzobona.

Ndinawo amaphupha endinawo, endirhalela ukuba ndingawenza ndingekafi. Xa ungumntu uba nazo izinto orhalela ukuba ungashiya uzenzile, ukulungiselela abo bazoshiyeka xa usele ungasekho.

Siye sikhuphe abantwana bethu, siye kubonwabisa kwiindawo zabantwana zokonwaba. Sibathengele, siye ezindaweni zokutya, sizivise nje kamnandi.

. Ngokoluvo lwam, liyahambelana kuba eli gama livakala njengegama labantu abomeleleyo. Xa ndijongile mna Amabhokobhoko omelele, futhi ayaphumelela kwimidlalo emininzi, aphumelela neendebe zemidlalo zelizwe.

Ndicingela okokubana ngumdlalo wombhoxo kunye nomdlalo weqakamba kuba ezikolweni zalapha kwingingqi endihlala kuyo ayikho lemidlalo yomibini. Abekho abantu abayimeleyo.

Ndiyavumelana nale ngxelo kuba ngokokubona kwam, ndicingela okokubana bazizo iimbaleki ngokuba badlala ngokwesipidi abanaso.

Sizikhuphela elwandle, sizonwabise ngokuya kwii-restaurant ezise-mall. Sizonwabisa ngolo hlobo.

Yibhola yomnyazi ngenxa yokokubana ekuhlaleni bambalwa . Abantwana abangamantombazana abanawo umdlalo abangawudlala, abanayo ezemidlalo abangathi baya kuzidlala xa besekuhlaleni, bengekho esikolweni.